Abagqugquzeli kwesinye isikhathi ayibaphathi kahle, kanti nempilo yengqondo yabo nokuphila kwabo kahle kwesinye isikhathi akubi kahle, ngoba izinto abantu abazibhala kwi-inthanethi bebagxeka ngokungenzi kahle izinto ezidingwa yibo abantu laba ababhalwayo. Abagqugquzeli bazoba nengcindezi kakhulu ukuthi benze kangcono ngokulandelayo ngoba abantu bagxeka kakhulu ku-inthanethi ngaphambili. So, nabo kumele ukuba benze ngendlela engcono ukuba kuzokwehla ukugxekwa lokhu ababagxeka khona.

Ukuthumela umlayezo ngeselula yakho iyona indlela engcono nezingabizi yokukhuluma nomuntu, kanti uma ushaya ucingo ziningi izindleko obhekana nazo ngoba ukuhamba kwesikhathi ukuhamba kwemali yakho. Kanti umyalezo uwuthumela kanye uhambe uphinde ubuye, akufani noma ukhuluma nomuntu efonini. Engingakusho ukuba ukusenda umlayezo kungcono kunokushaya ucingo nezindleko ziba ngcono.

Kulula ukusebenzisana nabagqugquzeli. Kumele ukuthi uhlale nabo phansi ubachazele ngomkhiqizo omusha ofika nawo. Bese uyabachazela ukuthi uzobaheha kanjani abantu ukuba bathenge umkhiqizo wakho omuhle. Uphinde futhi uba nendlela yokuthola abantu abazothenga, njengentsha, abantu abasebenzayo, nabantu abangakhona ukuyithenga leyo mikhiqizo omusha ozobe ukhishwa ngaleso sikhathi.